Ku rhurha ka van'wamapurasi etikweni swi vangela ndlala hikuva vanhu a va ha vi na mfikelelo lowu a va ri na wona hi kuma swakudya leswi a va swi kuma emapurasini naswona swi vuyerisa ikhonomi hi ndlela leyi, vanhu va lahlekeriwa hi mintirho va tshama makaya vugevenga byi ya henhla naswona etikweni loko vanhu va nga ri ku tirheni vugevenga byi ya henhla na ndlala yi ya henhla leswi hi swi wisaka ikhonomi.

Vurimi lebyitsongo byi nga pfuna mimiti yo tala leyi karhataka hi swa timali hi ndlela leyi, va nga swi kota ku teka leswi va swi rimaka va swi xavisa va kota ku kuma mali kumbe va kota ku teka leswi va swi rimaka loko va nga ri na mali ya ku ya tixavela swo dya va dya leswi va swi rimaka swi na nkoka swinene.

tanihi hi murimi lowuntshwa xo sungula ni nga rhandza ku lava ku tiva leswaku endhawu leyi ndzi lavaka ku rima eka yona yi kahle for leswi ni lavaka ku swi endla xana ke, xikombiso ni nga va ni lava ku rima swifaki kumbe timanga ndzi ta rhanga ni lavisisa leswaku misava ya kona yi kahle ku ri ndzi nga kota ku byala swifaki na na mati ndzi rhanga ndzi lavisisa vuxokoxoko bya mati ku ri ndhawu ya kona mati ya kota ku fikelela eka ndhawu ya kona leswaku bindzu ri ta ra mina ri ta ya mahlweni.

tanihi murhangeri wa muganga a ndzi ta ku eka vantshwa lava va nghenelelaka eka swa vurimi a ndzi ta ku ka vona va ya mahlweni hikuva vurimi byi pfuna ku hunguta ndlala emugangeni byi endla na leswaku ku va na mitirho emigangeni ku tlhela ku hunguteka na vugevenga tanihiloko vanhu va ku tala va ta va ri eku tirheni eka mapurasi ya vona.

ku cinca ka maxelo swi onha hi ndlela leyi, misava leyi va va va rimela eka yona varimi ya onhaka ya oma swinene swi ze swi fikelela na laha ka ku swi onha leswi va swi byaleke hi leswi endlaku vamapurasi va rhurha.

Ina, hi ku ya ka mina swikili leswi yi taka naswona swi tisa nhluvuko swinene hikuva ku na ndzi nga ku na ti tiretere leti ti pfunaka ku rima laha a faneleke ku rima munhu ku rima tiretere na mati ku na swilo leswi va swi yisaka emapurasini swa ku swi kota ku cheleta ku tlula ku munhu a ta na phayiphi kumbe thumbu a ti cheletela hi yexe.

tanihi mudyondzi wa swa vurimi ndzi nga ku mbuyelo lowu ni wu dyondzeke hi ku ndzi kota ku va na vutivi eka swa vurimi ni ta ku siku rin'wana na mina ndzi lava ku endla swa vurimi ndzi nga ha tholi vanhu ndzi kota ku ti yimela hi mina nexe hikuva ndzi ta va ni ri na vutivi loko se swi ta etimhakeni ka ta vurimi.

ku ya hi mina ku averiwa nakambe ka misava swi hunguta vusweti emindyangwini yo tala hi ndlela leyi, vanhu va kota ku ri va tlhela va ti rimela nakambe leswaku va ta kuma swo dya kumbe mali yo tihanyisa kusuka ka leswi va va ka va swi rima loko se va swi xavisile swi tlhela swi hluvukisa ikhonomi hikuva mintirho yi va yi ri kona vusweti bya hunguteka na vugevenga bya hunguteka emugangeni.

a ndzi ta ku ka vona va nga landzelela milawu ya mpfuxeto wa misava hi ndlela leyi va tirhisa manyoro eka ndhawu leyi va rimelaka ka yona naswona yi tshama yi basile va nga pfumeleli eswimila swo ka swi nga laveki ka ndhawu leyi va rimelaka ka yona na loko ku fika nkarhi wo yima leswaku va nga rimi a va tiyiseli va tlhela nakambe va rima hi nkarhi wo rima.

Tanihi mutirhelamfumo a ndzi ta tiyisisa leswaku ndhawu leyi va tirhelaka eka yona yi va yi hlayisekile loko yi nga hlayisekanga ndzi va pfuna leswaku vatirhela eka ndhawu ya ku yi hlayisekile ndzi tlhela ndzi va pfuna hi mati yo basa loko ku ve ni mati lama va ma tirhisaka a ya kahle kahle ku va nga ma tirhisa ndzi tlhela ndzi yingisela swirilo leswi va nga ta va va ri na swona ndzi ta kota ku va pfuna ku ya mahlweni ndzi tiyisisa na leswaku mali leyi va yi holaka yi kahle yi ringanerile ku va nga yo hola ku ya hi ntirho lowu va wu tirhaka xana ke.

ku ya hi mina e makhombo lamakulu lawa vamapurasi va nga langutisana na wona hi swa rihanyo hi ku laha va tirhelaka kona tin'wanyani ta tikhemikhali leti va ti tirhisaka a ti kahle eka mizimba ya vona leswi nga ta vangela ku ri va nga tshika va hlangana na makhombo ya rihanyo na timpfula letikulu ti nga tshika ti humelerile ti va vangela vuvabyi byo fana na mukhuhlwani na swin'wanyana na laha va tirhelaku kona switirhisiwa swo fana na ti tiretere swi nga tshika va humelele hi nghozi, inkomu.

Ina, i ntiyiso ntsengo wa minxavo ya swakudya wu lawuriwa hi xiyimo xa swavurimi hi ndlela leyi,, va vurimi va kota ku hi va kota ku hi nyika eswakudya hi mali ya lehansi lava va nga na ku fana na lava nga na va ti pfulelaku eswiphaza hi kota ku ri hi nga xava swakudya swa rihanyo ra kahle swinene hi mali ya le hansi inkomu.

mina ni nga va khensa hi ndlela leyi ni nga va khensa hikuva vavurimi va endla leswaku emugangeni yo tala ku va na mintirho laha ku thoriwaka vanhu vo tala vo suka eka tindhawu to hambanahambana va hunguta vusweti emindyangwini yo tala naswona va kota ku pfuna vanhu lava vo vo pfumala mali yo xava swakudya emavhengeleni ya le henhla hikuva swakudya swo durha va kota ku va nga kota ku fikelela ku va xava eka lava nga na mavhengele lava va xavaka swakudya swa vona eka van'wamapurasi hi mali ya le hansi swinene.

tanihi muntshwa ndzi nga kombela hi ndlela leyi, ndzi nga va tsalela papila leswaku ndzi kombela ku pfuniwa hi swa timali leswaku ndzi ta pfula ndhawu ya mina ya vurimi leswaku miti leyi nga na vusweti swinene yi ta kota ku kuma mintirho eka ndhawu leyi ndzi nga ta va ndzi pfule vurimi eka yona naswona van'wanyana lava pfumalaka mali va kota ku xava hi mali ya lehansi leswi ndzi nga ta va ndzi rima swona naswona na vugevenga byi ta hunguteka hikuva vanhu va ta va va ri ku tirheni emugangeni yo hambanahambana.